Lokhu phela kuxoxa iyindaba eziningi emphakathini, amaZulu mangabe eshaya ingoma, okanye asine indlamu, okanye eshaya isigege. Konke lokho kuyiyindatshana eyincane ezikhumanayo, okuchaza okuthize nokuthize, into nento, umdanso nomdanso wesiZulu kuchaza okuthize okanye okumele okuthize okwenzekayo emiphakathini okanye endaweni. Kunemgido yomshado, imigido , imigido yezintombi, imigido yemvalelo, konke lokho kuyizinto ezahlukahlukene ezenziwayo emphakathini.

Umdanso wamaZulu osikweni nasemphakathini wanamuhla, ngicabanga ukuthi ingoma yeyintombi neyeyinsizwa, lokho kungakha ubumbano nenhlonipho ukuthi obhuti bethu besazi njengeyintombi ukuthi singodade wabo. Kungabi khona ukuhlukumezana ngoba into ezobe isihlanganisile sobesihlanganiswe ingoma .

Umkhosi wokuhlolwa kwezintombi lapho khona iyintombi zifundiswa khona ngokuzigcina, lokho okwenza ukuthi-ke izinga lokukhulelwa emphakathini lehle kakhulu.

Yebo, kunomkhosi welima lapho khona isivumo sokuqala sonke sithathwa siyiswe enkosini okulapho kusuke kuyobongwa khona ukuthi kutshaliwe futhi sekuvuniwe, sekulungele ukudliwa ukudla.

Ngesikhathi kwenziwa utshwala besiZulu okuthiwa umqombothi, owokuqala usuke ebilisa amanzi, owesibili usuke enza imvubelo, owesithathu upheka imvubelo aphinde ayibuyisele ebhodweni futhi ayoyipholisa. Ebese owesithathu ayihluze, owesine-ke yena uyayesefa okanye uyivove, konke lokho kwenziwa abantu abahlukahlukene futhi ngeyinsuku eyihlukene, hhayi nangosuku olodwa. Ebese kuthi ekuphekeni abanye bathi uma begaya ummbila, omunye uzohlanganisa inhlama ukuze ezokwenza isinkwa sommbila.

Bhekana nabo nqo ebese ngibafundisa ukuthi ubuntu abukhona nje into mhlawumbe ebhakwe phansi okanye umthetho ophansi waze washicilelwa, kepha yinto abantu abayiphilayo baseNingizimu Afrika. Kuyizinto eyithize ezingaphakathi kithi futhi-ke noma ngabe kukhona ububi abakubonayo ngaleyo filosofi okuphelele ukuthi amaZulu okanye abantu base-South Africa kuyasebenzela .

Umdanso engawusebenzisa kungaba umdanso womama besigeke okanye ngixubanise nendlamu eyabafana, lokho-ke kunganginika umdanso ozothile uma ngabe ingoma izothile, okanye osheshayo uma ngabe ingoma ishesha.

Ukwabiwa kwamasiko ukuhlala phansi nenze izinto ngendlela yesiko, kanti ukwabiwa kokudla namasiko ekudleni, ukupheka lokho kudla okuhambiselana nesintu ngendlela yesintu. Ngaphandle kokuthi usebenzise iyithako zakwezinye zizwe okanye uzame ukushintsha ukudla kwesintu ukwenze kube yinto okungeyona ngaleso sikhathi, uzama ukuthi kube yinto yesimanjemanje.

Ubabekazi uyena owayesenzela utshwala besiZulu umqombothi ebambisene nogogo wakamakhelwane, lokhu babekwenza ngokukhulu ukuthula, ebese-ke kuba umalumekazi okwakuwuyena owayepheke isinkwa sommbila.

Umkhosi wokuthomba amantombazane amasiko akwaZulu la khona intombazane isuke ikhuliswa khona seyingene esigabeni, la khona ikhula iphume ekubeni umntwana iba intombazane. Ebese kuba khona-ke isiko lakwaXhosa abesilisa lokwaluka la khona umuntu khona entabeni eyokhuliswa, aphinde futhi abuye esukela ekubeni umfana abe yindoda.

Ukungenzi izinto ebezingenziwa ngaphambilini, okokuqala nje owesifazane osendaweni yakhe akakuthinti ukudla uma kuzoba nomcimbi. Okwesibili owesifazane osanda kushada akakuthinti naye futhi ukudla uyalinda, owesifazane osanda kuba nomntwana akapheki futhi naye uyahlala alinde. Okwesithathu ngokwesiko lakwaZulu ibhodo liphekwa yiwo wonke umuntu.